Ku va ndzi papalata ku va muhlaseriwa wa vugevenga etindhawini ta vaendzi, hi nga swi papalata hi ndlela leyi. Xo sungula i ku va ndzi nga tivisi mani na mani ku ri ni le kwihi, ni endla yini eka ti inthanete. Xa vumbirhi ndhawu leyi ni nga ta va ni endzele ka yona, ni fanele ni tiyisisa ku i ndhawu leyi vuhlayiseki byi nga byi nga le ka xiyimo xa le henhla. Hiswona leswi nga.

Vupfhumba bya le malokixini i tindhawu leti ti nga laha South Africa leti ti tiveka swinene. Tindhawu tivekaka swinene, lama nga na nkoka eAfrica-Dzonga Kruger National Park, Cape Town, table mountain, Robert Island hlangane na kun'wana na kun'wana.

Vupfhumba bya le malokixini byi na nkoka etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hikuva vupfhumba lebyi hi byona byi nga rhwala ndhavuko.

Leswi swi endlaku leswaku vaendzi va tsakela ku endzela malokixi lama nga na matimu ya nkoka laha tikweni, va endlela ku tiva ndhawu leyi va nga twa hi yona kumbe va nga hlaya hi yona kun'wani, ku va lava ku ya tiva ndhawu leyi matimu ya laha tikweni. Hiswona swi endlaku leswaku vaendzi va rhandza ku vhakela malokixi na ku kota ku tiva matimu ya laha tikweni.

Vutleketli byi nga ha antswisa no hluvukisa vukorhokeri bya hina, loko swi fika eka mhaka leyi khumba vapfhumba hikuva va vupfhumba or vaendzi va ta tsakela u ku tirhisa switleketli leswi swi nga ta.

Swi na nkoka swinene leswaku maAfrika-Dzonga ma endzela swidorobana swa Afrika-Dzonga leswi ni nga tlanga xiave xa nkoka eka . Leswaku va ta kota ku kuma kumbe hi matimu ya tiko leri. No va va tiva ndhawu leyi matimu ma nga endlekela kona or-o ma nga humelela kona. Swi na nkoka .

Loko mudyuhari a ni kombela leswaku n'wi nyika xitulu xa mina, ni ta n'wi nyika hi mbilu to basa ende ni ta n'wi nyika hi ku swi tsakela hikuva ni va ni ri na nhlonipho .

Lebyi swi vuyerisa n'wini wa ndhawu yo dyela swakudya swinene hikuva, u va a kha a endla mali loko a kha a xavisa swakudya. Wa vuyeriwa swinene n'wini wa .

Mfumo wu nga endla kumbe ku tiyisisa leswi tindhawu leti ku tshamaka mabazi ti sirhelelekile eka swigevenga hi ku va va thola varindzi va rindza ndhawu leyi. Hi kona ku nga ta.

Mudyuhari loyi a ti karhataka kumbe ku ti karhata ku khandziya bazi mhaka switepisi leswi , a ndzi ta n'wi pfuna hi ku n'wi tlakula or-o hi ku n'wi nkoka leswaku va kota ku fikelela u khandziya bazi.

Loko munhu a lava ku va mufambisi wa pfhumba u fanele ku va a swi dyondzerile no tlhela a va na vutivi lebyi faneleke bya laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Ku tiva matiko, ku tiva tindhawu no tiva leti nga nkoka laha tikweni .

Hi ku ya hi ntokoto kumbe vutivi bya mina, lexi vangaka ku kanetana na ku cincana ka marito exikarhi ka vachayeri egondzweni i ku vachayeri, a va tirhisani kahle kahle emagondzweni. Hi swona leswi swi endlaka ku va na timholovo kumbe ku kanetana ni ku cincana ka marito exikarhi ka vachayeri hi ku va va nga .

Ku hlwela xa swihahampfhuka ku na switandzhaku swo vanhu vamabindzu va lahlekeriwa hi mali hikwalaho ko swihahampfhuka.

Ku pfumaleka ka switimela swa va khumba vafambi lava va nga tolovela ku famba hi switimela hikuva hi switimela, swo va olovela hikuva a swi durha ngopfu. Se loko va swi pfumaleka switimela wa faneleke ku humesa mali yo tala va ya eka swibazana.

Muchaviseki namuntlha ni ta hlwela ku fika or-o ni ta tsandzeka ku fika entirhweni hikwalaho ka nghozi ya movha leyi ni nga hlangana na yona loko ni ri egondzweni ro ta entirhweni.

Ndzi vona swi fanerile leswaku vanhu lava holaku mali ya mudende va yehliseriwa nxavo hikuva mali leyi va yi holaka yitsongo ngopfu ku fika ku xava or ku fikelela swakudya swo karhi leswi va swi lavaka leswi swi nga ta va hetisa lembe e muti so swi fanerile leswaku va ehliseliwa nxavo eka swakudya.

Ku va munhu a tsemekanya ndzilakano u fanele ku va na maphepho ya passport no tlhela a va na VISA hi swona leswi nga ta ndla a kota ku tsemakanya mindzilikano hi nawu.

Kokwani khadi leri ra vutlhari ri tirha ku khandziya bazi hi rona leswi nga ta ni mali yo khandziya yi le ndzeni ka khadi leri ra vutlhari.

Vukorhokeri lebyinene leyi yo yima eka yona yi fanele yi nyika vafambi i ku va ku va na vuhlayiseki na swin'wani na swin'wani.

Eka ndzawulo ya swa Vutleketli ndzi na xivilelo laha ku na xibedhlele xa hina hi xotela hi swo famba leswi swo ringanela leswi endlaku ku vavabyi va hina van'wani va hundza amisaveni va ha lo yimela swo famba van'wani va hlwela ku kuma vutshunguri bya xihatla hikwalaho ko pfumala xo famba hi nga tsaka ngopfu loko yo ngeteleliwa swo famba eka xibedhlele le xa hina.

Hi mavonelo ya mina ni ehleketa leswaku swiporo a swa ha ri eka xiyimo xa kahle ku fambisa nhundzu yo tala yo tika.

Ku va vanhu lava tirhaku eswitichini swa ti petiroli exikarhi etlhelo ka ti-freeway va fika entirhweni hi xo tleketla xa mani na mani kumbe thekisi leyi va yi hakelaka n'hweti na n'hweti leswaku yi va yisa entirhweni siku na siku.

Ku xava thikithi ra wena hi inthanete swi olovisa leswaku vafambi va bazi va nga fiki va hlwela loko va ri ndzeni ka bazi va ha lava ku hakela mali ya thekisi yo khandziya.

Eya ni nga swi tsakela ku tirha exitichini xa petiroli etlhelo ka ti-freeway hikuva mali leyi holuwaka layani yi tele swinene.

Ku va titiraka letikulu ti famba na mijeko yo tshuka ti endlela ku lemukisa munhu loyi a nga le ndzhaka leswaku ti layichini naswona u fanele ku chayela hi vukheta ku papalata ku endla nghozi kumbe swin'wani na swin'wani.

Vakhandziyi va nga tiyisiseka leswaku mindzhwalo ya vona yi tshama yi hlayisekile nkarhi wa riendzo ro leha ra bazi hi ku va va tshama va kha va cheka mindzwalo ya vona loko bazi ri yime eka ndhawu nyana kumbe loko yi yimele ku chela petrol va nga cheka mindzwalo ya vona ku ri ya ha hlayisekile na.

Hi mavonelo ya mina ku va ku ri ntirho lowu tsakisaka swinene hikuva ku haha moyeni tikomba ku ri swilo leswi nyanyulaka swinene so swi tikomba swi tsakisa ku i kha i tirha hi xihahampfhuka.

Khombo ro fambisa nhundzu hi titiraka tanihi n'wamabindzu i ku va laha patwini i nga ha hlangana na nghozi ya movha kumbe ya tiraka leswi endlaku i lose swilo nhundzu leyi u yi fambisaka, hi rona khombo ra kona ro fambisa nhundzu hi tiraka i nga ha lahlekela hi nhundzu.

Vuhlayiseki bya le mapatwini byi nga tiyisisiwa hi ku va ku ri thoriwa vanhu vo ringanela ku tshama va ri le patwini no tlhela ku lunghisiwa magondzo or mapatu lama tirhisiwaka ku famba kona, hi swona leswi nga ta endla ku antswisa vuhlayiseki.

Eya ni vona ku ri ndlela leyinene yo endla swilo, hikuva petirolo yi tshama yi kha yi tlakuka no tlhela yi chika, leswi swi nga ha yisa ku hlanganahlangana eka vakhandziyi loko wo hunguta va tlhela va gonyisa.

Ku va vahlampfa va lomba mimovha loko va fika etikweni ra hina swi kurisa ikhonomi hi tindlela to hambanahambana n'wamabindzu loko va kha va lombe, lombisa timovha ta vona va kuma mali. Vahlampfa lava loko va kha va famba hi timovha leti loko va famba va famba va kha va chela mafurha ya timovha naswona i ndlela yin'wani yo kurisa ikhonomi yaleyo ku va va kha va tirhisa mali yo xava mafurha ya movha.

Timovha leti tikhampani leti ndzi ti tivaka ti lombisaka timovha ndzi tiva khampani ya ka Vukosi vatirha loko munhu a ya lomba movha ya humesa ntsengo wo karhi a vula no ku i lava va lava ku yi tirhisa masiku yangani ivi va n'wi pimela ntsengo hi ku ya hi masiku lama a ma lavaku.

Lexi xi endlaku vachayeri va xibazana va khandziyisa vanhu vo tala hambi xibazana xi ringanerile i ku va va lava mali hi swona swi endlaka leswaku va khandziyisa vanhu va tele va lava mali yo tala.

Eka khensani ndzi nga n'wi hlohletela leswaku a yisa milorho ya yena emahlweni kumbe ku humelerisa milorho ya yena emahlweni wa ku va muchayeri wa swihahampfhuka.

Lexi xi endlaka leswaku vukorhokeri byo lunghisa switimela na swiporo byi tikomba onge bya nonohwa laha tikweni i ku va vanhu va nga ha tali ku tirhisa xitimela kumbe swiporo, hi swona swi endlaka leswaku swi nonoka swilo hi mhaka ku vanhu a va ha ri na mhaka na swona switimela.

Mfumo wu nga va pfuna hi ndlela yo va qasha kumbe ku thola vatirhi va le patwini vo ringanela or maphorisa va le patwini vo ringanela leswaku va kota ku langusa no tlhogomela e swigevenga leswi talaka ku va swi endla manyala or ku khoma nkunzi emapatwini.